Ndicinga into yoba ngabantu abakhulelweyo. Umntu okhulelweyo xa efumana uxinzelelo lwegazi lungaba yingozi kuye, lube yingozi emntwaneni okanye kubo bobabini. Bangade basweleke xa ingakhange inakekelwe.

Bhuti, khawuye ekliniki ukuyokhangela ukuba yintoni le yenza intloko yakho ibe buhlungu rhoqo. Kungenzeka into yobana mhlawumbe unechaphaza engqondweni, mhlawumbe ikhona into engalunganga and mhlawumbe uzawuendapha sowune-stroke. Khawuhambe uye ekliniki ukhe uyokhangela le nto yale ntloko yakho.

Andiqondi ukuba bafundiswe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa. Kodwa sekunjalo nabo le nto kuthiwa yi-peer pressure ibaphethe ngoba ufumanise into yobana omnye umntana wenza izinto kuba abahlobo bakhe bezenza noxa esazi imiphumela yezo yaloo nto. Kodwa ndiyacinga uba nasezikolweni andiqondi uba imfundo, bafundiswa ngokwaneleyo ngokuthintela umitho. Hayi kodwa, iyaxaka le nto ngoba ngamanye amaxesha noba uyabafundisa, isingathi uyabathuma ke ngoku uba mabayokwenza izinto ezingalunganga. Andiyazi.

Hayi, imikhankaso enje yona iyanceda, kakhulu kunjalo nje. Ngoba uthi umntu noba sekhohlela kakhulu ukhawulezise uthi hayi, hamba ubheke ekliniki. Ingxaki isekuthenini abantu bayadinwa kukuthatha iipilisi. Kuthiwe umntu makathathe iipilisi iinyanga ezintandathu, umntu azithathe iinyanga ezintathu. Aphinde abuyele ke ngoku inganyangeki ngoba kaloku abathathi iipilisi ngokwengxelo kagqirha.

Hayi, into endinokuyenza ngoba amayeza asezibhedlele zasezilalini aphuma kurhulumente. Abantu bayawa-order amayeza angafiki ngexesha okanye nabo kuloo ndawo aphuma kuyo awafumaneki. Hayi, andiyazi into karhulumente ngoba nasezikliniki ufika kuthiwa amayeza, akho mayeza. Uske ungayazi, andiyazi. Kodwa ke xa ungugqirha eyona nto ibhetere unoyenza kukufaka iodolo uske ubone uba ayafika amayeza okanye awafiki.

Ndingabacacisela ukubana into ebhetele kukuthetha ngayo impilo yakho. Xa uzibona uba unengxakana yiya koo nompilo uyothetha, akukho nto imbi kuloo nto leyo. Ngoba umntu uza lufumana njani uncedo engayanga koonompilo?.

Abanye ezi pilisi ziyabatyebisa. Abanye zibenza bangafuni ukuthetha, umntu afune ukuhlala yedwa ingathi umntu unomvandedwa. Abanye ezi pilisi bacinge into yobana ziipilisi zobugeza. Andiqondi uba uxinzelelo lwengqondo abantu bafundiswe ngalo banzi.

Abanye abantwana baphuma tishara kumakhaya angathathi ntweni, akukho kutya emva. Kungoko bendicinga intobana masiaplaye siaplayele i-feeding scheme ukuba xa abantwana befika apha ekuseni bafumane noba yipapana ekuseni, bafumane isonka kunye nejusi phambi koba bahambe babheke makhaya. Abanye abantwana akukho nabazali, abanye they are child-headed homes, akukho apho bathatha khona.

Mamela ke mtshana, ndinibonile phaa nitshaya nam neetshomi zakho. Ayilunganga ke loo nto leyo, nisebancinci. Ukutshaya akulunganga sele umdala. Nizawutsha amaphaphu nisebancinci. Ndiyakucela ke mntanam, ndiyakucela. Yiyeke le nto yokutshaya. Nizawuba nezifo zezifuba uthi mhla wafunyanwa yi-TB ikufumane utshabe. Yiyekeni into yotshaya. Icuba icuba litya imiphunga. Yekani ukutshaya.

Mhlawumbe kungafuneka kube khona i-store room esisekelezelwe ekugcineni oku kutya ngendlela eyiyo, kufumaneke neefriji. Into oko ke ne-security, kuzawufuneka ibe khona kube tight ngoba izikolo ziyaqhekezwa ezilalini.

Kukumthumela umsebenzi wesikolo ukwenzela uba akwazi ukufunda logama esekhefini ukwenzela into yoba alungele iimvamvanyo zokuphela konyaka. Akwazi ukufunda naye afane nabanye abantwana angamoshi unyaka. Kodwa eyona nto kukuqinisekisa into yobana abantwana bayafundiswa ngocwangciso nangendlela emabaziphathe, eyona nto ingamandla yindlela amabaziphathe ngayo.

Ukuba uyakwazi ukufunda eyona nto eyakuba bhetere kukubhala phantsi afunde, atsho ukuba ewe hayi kuloo mibuzo ndiyibuzayo. Kungenjalo ke kuyawufuneka sipatanise sidibanise, side sibe siyavana. Ayikho enye indlela.

Ndingamcebisa ukuba aye emapoliseni ayokuripota lo mxhaphazo wakhe. Kuxhomekeke ke ukuba ngumxhaphazo onjani, mhlawumbi oza kuphinda ufuna uba aye kwagqirha ukuba uyadlwengulwa okanye uyabethwa okanye uyathini. Kodwa ke icebo kukuya emapoliseni.

Okokuqala ucoceko. Okwesibini indlela ophathwa ngayo, uphathwa njengomntu. Yaye nemigaqo yabo icacile ukuba uya phaa uyobhalisa, uthathe wenze loo nto uyenzayo wenze. Ayifani . Yho, izibhedlele zikarhulumente bethuna! Uthi ngoku sekuthiwa yiya phaa, ube ukopakopiswa uba hayi, bheka ngapha, bheka ngapha . Kumdaka, awuhoywa amanesi ahleli phaa ayancokola. Yho, hayi zinkosi, ndincedeni! Ucoceko, imigaqosiseko ecacileyo, ukuhoyeka. Ufika phaa uphathwe njengomntu ongaphilanga nyhani.

Yho! Xa besabelana ngesondo kuba kutheni abantwana besikolo Nkosi yam? Yho! Kodwa ke xa sebesabelana ngesondo eyona nto ibhetere kukuba bafakwe yona le implant. Ndiyacinga ukuba yeyona ilungileyo kuba ihlala ixesha elide. Kodwa ke bethuna abantwana besikolo babelana ngesondo kuba nako kutheni?

Ndingahlala naye phantsi ndimbuze, khona ukuze ndiqinisekise ukuba iyenzeka na nyhani le nto. Ukuba ngaba iyenzeka ndimxelele ke into yobana, akunyanzelekanga ukuba anyamezele. Makahambe le nto iyoripotwa emapoliseni khona ukuze lo mntu umxhaphazayo, ingalo yomthetho idibane naye.